Zwithu zwono vhulaya muroho vhuponi hune nda dzula khaho ndi zwithu zwo no nga vho zwivhungu dzi nzie zwinwe na zwifuwo zwe zwi zwino fuwiwa mahayani vho dzi kholomo, dzi mbudzi. Ndi zwinwe zwa zwithu zwono vhulaya muroho kha hovhu vhupo vhune ra vha ri kho dzula khaho.

Zwifuwo musi zwi sa ṱhavheliwi nga tshifhinga zwi sia zwi tshi kho ḓisa kana u vhanga malwadze kha zwifuwo, zwi sia zwinwe zwi zwa zwifuwo zwitshi fhedzisela zwi tshi kho ufa nga u sa ṱhavheliwa nga tshifhinga. Malwadze ahone tshinwe tshifhinga a kona u swikelela hune aya pfukela na kha vhathu kana a lwadza vhathu nga uri vhathu vha ḓo ḽa zwifuwo zwezwo hone zwina vhulwadze zwi si ngo ṱhavheliwa.

Ndi ngari ee, rono vhuya ra ṱangana na zwikonḓaho kha sia ḽa vhulimi musi maḓi a tshi kho konḓa damuni hune ha vha uri maḓi a mugero a kuvhangana hone a tshi kho konḓa u wanala, mvula dzi sa kho una. Ho vha ho ṱavhiwa mavhele, mavhele a sala a tshi kho tshintsha na muvhala a tshi kho shanduka na muvhala ngo sa wana maḓi. Uri ri kone u wana thandululo ya hone ndi musi hoto fhedzisela ho rengiwa mutshini wa u kokodza maḓi ubva mulamboni u tshi kho ḓisa kha zwimelwa zwine zwavha zwi kho dovha zwa sia zwimelwa zwi si ngo tsha tsireledzea ngori maḓi a mulamboni tshiṅwe tshifhinga avha o tshikafhala lwo alulaho lwo kalulaho.

Malwadze ane a fara dzi kholomo ndi malwadze o vhalaho nga maanḓa malwadze ono tonga vho Mitosis vho foot and mouth disease vho midcow disease vho bovine respiratory disease na maṅwevho ane thingo a bula u ya ngo angaredza.

Nṋe ndi nga mu uya nga ha nṋe ndi nga mu eletshedza uri musi muthu a tshi kho ita zwa vhulimi ha tei uvha muthu ane a fhela mbilu u ṱavhanya, hafhu u tea uvha a dovha avha muthu ane a ṱhogomela zwimela zwawe. Arali hu tshi kho upfi a zwi ṱhavhele mushongo kana uzwi haela utea uvha a kho zwi ṱhavhela mushonga nga tshifhinga asa kho lenga sa tsumbo musi hu tshi kho pfi kholomo dzi kho tea u dipiwa, u tea uvha a kho dzi dipa nga nga nga tshifhinga, sa tsumbo hu tshi kho pfi khamusi zwimela zwawe zwi kho tea u shelwa mushonga nga vhege dzi fhio, u kho tea u shela mushonga nga dzedzo vhege. A songo ṱavhanya kana a songo lenga ngori zwimela zwawe zwi ḓo sala zwi tshi vho ita mini, zwi tshi vho huvhala na zwifuwo zwawe zwi tshi vho lovha kana zwi tshi vho fa.

Uya nga ha nṋe dzi artificial insemination ndi ngari ndi musi hu tshi kho itiwa kana hu tshi kho vha na mafhungo a a reproduction fhedzi ha zwi tshi khoto itiwa nga tshi science husini nga husi nga nga nature, sa musi kha musi hu tshi kho pfi tshi kho dzhiwa tshifuwo tsha munna ha dzhiwa na tsha musadzi ha dzhiwa makumba a tsha musadzi zwa ṱanganyisiwa uri zwi kone u bvisa tshiṅwe tshifuwo fhedzi hu songo vha na na na na hu songo vha na reproduction ya nature.

Uya nga ha nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme uri dokotela a dzule a tshi ṱola zwifuwo bulasini nga uri tshiṅwe tshifhinga arali huna tshifuwo tshine tshavha uri tshi kho vhaisala dokotela asa tshi ṱola zwi nga sia tshi tshi vho vhulwadze vhu tshi vho hulela zwa fhedzisela ho vhuḽa vhulwadze vhu tshi vho pfukela nga kha zwiṅwe zwifuwo ha fhedzisela mulimi a tshi kho xelelwa nga sambi ḽa zwifuwo kana nga zwifuwo zwoṱhe, zwi tshi kho sala zwi tshi kho wana ho vhu vhulwadze. Ndi ngazwo ndi tshiri dokotela u tea u dzula a tshi kho tshekana na zwifuwo, mutakalo wa zwifuwo.

Ee, nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme uri vho rabulasi vha thome vha wane thendelo u bva kha mulayo kha vho kha vho ramulayo ngauri u nga wana mu havho vho rabulasi vha tshi kho ṱavha mishonga ine ya sia isi yavhuḓi kha mitakalo ya vhathu. Lune mishonga ya hone wa wana vhathu vha tshi i fema ya sia i tshi kho tshinyadza mutakalo wavho. Zwino ndi vhona zwi zwa ndeme uri vho rabulasi vha vhidze vho ramulayo vhaḓe vha thome vha ṱole uri ahuna vha dzula tsini na vhane zwinga sia mitakalo yavho i khomboni vha kone u tendeliwa kana vha kone u haneseliwa nga vho ramulayo vho thoma vha ṱola.

Zwiliwa zwa khuhu ndi ngari huna zwiḽiwa zwo nonga vho vho Starter vho Finisher na dzi Grower dzedzi, ndi zwone zwiḽiwa zwine ndi ngari ndi a zwi rwela tshigannḓo kha khuhu.

Ndi ngari vho ramabindu na vho rabulasi vhaṱuku ndimo ya dzinḓirivhe a i vha vhuyedzi nga uri dzi ṱoḓa u ṱhogomeliwa, dzi ṱoḓa fhethu hune havha huna vhashumi vhanzhi kana hu tshi tovha bulasi ire na zwishumiswa zwo yaho nga u fhambanana zwo kona u ṱhogomela nḓirivhe. Zwino vho rabulasi vhaṱuku vha ḓiwana muthu a kho shuma a yeṱhe kana vha kho shuma vha vhavhili kha muṱa zwa sia zwi si nga konadzei uri nḓirivhe idzo dzi ḓo kona u ṱhogomelwa lune dza tshimbila kha vho rabulasi vhaṱuku.

Ndi a ḓivha mushumo wa kiwi, nahone ndono ḓi vhuya nda i shumisa.

Nṋe ndi vhona unga hu nga to tea uri hu sikiwe faramu kana hu sikiwe dzangano ḽine ḽa tovha ḽa vhalimi ḽine heḽo dzangano ḽi ḓovha ḽi kho shuma u thusa kana u funza vhalimi nga ha vhuṱhogwa ha u ṱhavhela zwifuwo hu tshi kha ḓivha na tshifhinga zwa sia vha tshi kho tea uri vha humbudziwe nga yeneo faramu kana ḽeneḽo dzangano ndi vhona unga ndi zwone zwine zwinga khwinifhadza uri vhalimi vhaṱuku vha kone u fara tshifhinga tsha u ṱhavhela zwifuwo zwavho.

Hai thi vhuyi nda vhona zwo fanelanga uri vhashumi vha mabulasini vha dzhiwa sa vhashumi vhane a vhana vhuṱhogwa kana a si vha vhuṱhogwa kha tshitshavha fhedzi hu vhone vhathu vha ndeme nga uri tshifhinga tshoṱhe ri vha ri kho tshila ngavho, riḽa vhone, ri bika vhone, ndi uri tshiṅwe na tshiṅwe tshia thoma tshavha tsho bva kha vhone kha vha kha vha vha vhalimi vha mabulasini. Sa musi hu tshi kho pfi miroho miroho ri ḓi iḽa tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe ri ḓi i wana mashophoni, zwi vha zwo thoma kha vha fhio kha vhenevho vhalimi vha mabulasini vhashumi vha mabulasini.

Nṋe ndi vhona u ngari a zwi ngo tendeliwa uri muthu a fuwe Ostrich asina bammbiri ḽi nobva kha muvhuso kana rabulasi asina bammbiri ḽi nobva kha muvhuso nga uri mabulasini manzhi ra ri tshi ḓo vho ri tshi kho vhona huna dzo Ostrich dzo fuwiwa. Ndi ngazwo khamusi husina dzi Ostrich dzo fuwiwaho ngori mabammbiri ahone a tea u thoma u vha o tendeliwa kana u rwelwa tshigannḓo ubva kha muvhuso.

Ndi ndi nga humbela tshenzhemo nga u ṅwalela madzangano mahulwane a a zwa vhulimi na madzangano maṅwe ane a nga thusa kha zwa vhulimi uri ndi kone u wana tshenzhemo yo haela zwifuwo.

Zwimela zwine nda vhona zwo leluwa zwine zwa ṱoḓwa zwishumiswa zwiṱuku ndi zwimela zwo nonga vho muroho vho mutshaina na vho mirambo dzi nḓuhu nga uri ndi vhona zwi zwone zwimelwa zwine zwa sa ṱoḓe zwishumiswa zwinzhi sa musi zwisa ṱoḓi u ṱhogomelisiwa nga maanḓa kana zwisa ṱoḓi upfi zwi kho rengeliwa mishonga arali mavu ahone a tshi kona u tenda zwezwo zwimela.

Kha divhazwakale ya Afrika Tshipembe zwe nda ṱalukanya kana nga nḓivho yanga ndi ḓivha uri vhathu vhatshena vho ḓa Afrika Tshipembe vha ḓa vha dzhia shango vha tshi kho takalela pfulo ya hone kana mavu ahone uri vha kone u ita zwimela kana vha kone u ita zwa dzibulasi. Hone vho ḓa vha wana vhathu vha vharema vha tshi kho ṱavha zwimela zwi nonga vho mavhele, vho dzi nḓuhu, zwimela zwo ya ho nga u fhambana nga u angaredza, vha ḓa vha dzhia mashango vha fhedza vha thola vhathu vha vhatshirema kana vhathu vhatsu.

Ee vhalimi mahayani vha tikedza ikonomi nga uri vha lima zwi zwi zwiliṅwa zwavho vha tshi zwi isa mashophoni a ngaho vho Shoprite, vho Spar nga mitengo ya fhasi i fareaho.

Vhathu vha Afrika Tshipembe vha vhalimi vhaṱuku kana vha mahayani vhatikedza ikonomi nga nḓila i mangadzoho nga uri vha ṱavha zwimela vha tshi fhedza vhono zwi ṱavha vha zwi ṱuwisa vha zwi isa mashophoni mahulwane kha mashopho a nonga vho Spar mashopho a nonga vho Shoprite vha zwi isa hanengei. Zwa sia ikonomi i tshi kho thoma ubva kha vhalimi vha mahayani kana kha vhalimi vhaṱuku vha tshi kho shelesa mulenzhe nga u isa zwimela zwavho zwine vho zwi ṱavha nga mitengo ya fhasi.

Nga kuvhonele kwanga ndi vhona uri ndiḽa ine ri nga kona uri thivhela mavu uri asi vhaisale musi hono kaṋiwa ndi mafhungo a uri ri dzhie zwimela zwine zwa vha zwo kaṋiwa ri zwi kuvhangane zwisi soko phaḓalala masimuni kana dzibulasini, zwi kuvhanganywe fhethu nthihi zwi fhisiwe arali zwi tshi nga kona zwi tshi vha zwo vhaisa mavu. Fhedzi ha vha na zwi na na zwimela zwine zwa musi musi zwono kaṋiwa zwia dovha zwa kona u ita manyoro kana zwia zwa kona u ita pfhushi kha mavu zwimelwa zwo nonga vho mavhele a kaṋiwa musi ono siṋa a kona u dovha avha a tshi kho ita manyoro hanefho kha mavu e avha o ṱavhiwa khao.

Ndi nga mu fha ngeletshedzo ya uri, musi muthu a tshi kho lima uya tea uri a renge zwe zwishumiswa zwi tshi kho uya ngaha uri mavu ane a kho lima kha o ndi mavu ḓe a hani.

Vha shumi vha mabulasini vha nga fhungudzelwa mushumo musi mvula i khona ngauri vha tendeliwa vha awela nga uri zwimela zwi vha zwi kho sheledziwa nga mvula.

E, ndi mushumo u ngaho wa musi u tshi khou ṱavha zwimela zwo zwono ri tshifhinga tshi tshi swika zwa vhea zwimela ho kha zwo fhasi mavuni.

Ku vhulungelwe kwa uri muthu a kone u renga zwi shumiswa zwi hulwane, ndi kwa musi musi muthu a tshi rengisa zwimela zwawe a tshi zwi rengisela mashopho mahulwane, hone masheleni a hone a sa a shumisi nga nḓila i songo lungelaho a tshi a vhulunga zwavhuḓi a tshi khou vhulungela u renga zwi shumiswa zwihulu.

Nyambedzano dza kilima dzi kho thusa vhukuma ngauri ndi kale uri ro guma u pfha hu tshi khou ambiwa upfhi kha shango ḽa shu kana kha maṅwe mashango hu khou vha na mafhungo a gomelelo, kana hu khou vha na u shotha ha zwiḽiwa.

Mi fuda ine ri nga i shumisa ya vhulunga maḓi ndi mifuda i ngaho ri khou shumisa ma thannge, zwithu zwi ngaho vho madamu o itiwaho vhukati ha miḓi, na u sa sheledza nga madi o vhulungiwaho musi mvula dzi tshi kho u na kana dzi tshi khou bva una.

E, ma unga a shumisa u lugisela uri musi tshifhinga tsha madaka mahulwane tshimela, ndi maga a ngaho u ṱaulela musi maḓaka a tshi kha ḓivha maṱuku, na u shela mushonga wa u fhisa madaka musi madaka kha ḓivha maṱuku.

E, zwi shumiswa zwa dikitela zwi nga zwi thusa vhaswa u fhaṱa vhukoni ha vhulimi nga nḓila i mangadzaho, ngauri vhaswa vha zwino vha vha khou ḓi dzhenisa kha mafhungo a zwa vhulimi, zwino arali ha ngavha na zwishumiswa zwa dikitela, ngauri vhaswa vha zwino vha funesa thekinoḽodzhi, ndi vhona zwone zwine zwi nga ita uri vhaswa vha zwino vha ḓi dzhenise nga kha mafhungo a vhulimi.

Mulayo une wa langa mushumo wa wa vhusiku kha vhashumi vha bulasini Afrika Tshipembe, ndi mulayo wa wa u tsireledza zwimela uri zwi si hombokiwa nga nga vha gevhenga ndi nga ri u zwi linda.

Musi hu tshi ṱavhiwa nḓuhu, tsha u thoma ndi nga ri ri nga thoma u lavhelesa mavu ane ra kho ṱavhanya khayo, ngauri ndi hu dzi ṱoḓa fhethu hure na muṱavha kana uri na mavu a soft mavu a sofuthi, dza dovha hafhu dza ṱoḓa uri dzi tshekhiwa uri dzi songo ḽiwa nga tshi vhungu, na uri dzi tshifhinga tsha dzo tsho swika ri a dzi vhona na nga maṱari a shanduka muvhala ri uri dzi situ tupuliwe dzi maṱo toya.

U u vha hone ya kilima zwi kombetshedza uri mitengo ya zwiḽiwa i i gonye lokalulaho, na uri zwiḽiwa zwivha zwi tshi vho konḓa u wanala zwavho ri na mitengo ya fhasi asi zwoṱhe zwiḽiwa zwine u nga zwi wana nga hetsho tshifhinga tsha kilima.

Maḓi a mvula a shumiswa musi vhathu vhatshi kho nyaga u tamba, u sheledza zwimela zwe vha zwi ṱavha, na u ṅwa tshiṅwe tshifhinga vhaṅwe vha a shumisa vhane vha ya ṱhoga maḓi ane avha akho bva dzi phaiphini vho thoma vha a vhilisa.

Ndi ndi shumisa vha ṱoḓi vha mishumo vhapo ngauri ndi vhone vhane vha vha si na mishumo vho dzula mahayani.

Mushumo wa vhusiku kwama vha vha vho kwama mushumo wa vhutshilo ha vha vhashumi vha bulasini nga nḓila i tevhelaho, vhavha vha khou vhea matshilo avho a songo tsha a songo tsha tsireledzea ngauri u nga ḓa vhathu vha tshi kho ḓo homboka zwimelwa vha wana hu na vha lindi vha vhusiku.

Ndi mushumo une wanga musi hu tshi kho tea u fhaṱeliwa vhashumi vha bulasini dzi nnḓu he dzi nonga dzi rdp, kana vhavhe vha na dzi nnḓu dzine vha vha vha kho dzula hanengei mabulasini vha tsini na mushumo.

U ḓala ha mabulasini zwi sia hu si tsha na mutakalo ngauri vhathu vha vhashumi vha vha vho dzula vho kwanyeledzana, kana vha vha vha khou dzula vha tsini na tsini muṅwe tshinwe tshifhinga vhatshi kho dzula tsini na na zwifuwo.

Ndo no ḓi wana ndi khou ḽa dzi wheat biks, dzi dzi lugiswa nga musi wo to dzhia mafhi wa ṱanganyisa kana wa ṱoḓa maḓi a dudelaho wa shela wa ṱanganyisa.

Ndi vha lugisela nga nḓila i tevhelaho, ndi vha dzhia nda vha sumbedzisa uri nga nḓila ine nda funa zwi tshi ṱavhiwa ngayo zwimelwa uri zwi kone u u aluwa musi ndi tshi khou ṱavha zwi ramba wa si vhe na tshinyalelo ya ufa ha zwi ramba ndi tshi kho to vha itela u thoma vha kono u lavhelesa vha kono u ita.

Ndi vhona hu khaedu ine i ngaho, zwiendedzi zwine zwi nga endedza zwimela u zwi isa kha mashango davha, ndi zwo yone khaedu ine nda i vhona ya uri vha nga ḓi konḓelwa nga zwiendedzi, na u ita dzi passpoto dza uri vha kone u wela mashango davha.

U ṱuṱuwedza zwi bveledzwa zwapo zwi nga zwone zwi nga zwi nga fhungudza nga maanḓa u u thivhela u sa vha na zwiḽiwa musi hu na kilima. Hu tea u vha na na madzangano ane a ṱutuwedza vha vha vhapo uri vh vha vhe na na dzangalelo kha zwa vhulimi kana kha zwa kha zwi bveledzwa.

Nda ndono vhuya nda ṱavha tshifhinga tshi saathu u swika ndi tshi kho ḓi ri zwimela zwanga zwi ḓo mela, fhedziha ndo vha na tshinyalelo ya uri ndo mbo ḓi fhelelwa nga zwi ramba zwo mbo ḓi fa zwa sia khavhishi dza hone dziṅwe dzi songo tsha kakata. Ndo guda uri ndi kho tea uri ndi sedzana na na tshifhinga na khalaṅwaha uri ndi khalaṅwaha ifhio ndi kone u ṱavha zwo fanelaho nga heneyo khalaṅwaha.

Ndi nga tshifhinga tsha tsha gomelelo kana tshifhinga tsha kilima, ndi hone hune vha bulasini vhanga ṱoḓa mbeu dzine dzavha dzi kho bva kha ndindakhombo, uri hu kone u vha na u sa shayeya ha zwiḽiwa zwiḽiwa zwi kone u vha hone ma shophoni na kha vho ra bulasi.

Zwi shumiswa zwa didzhithala zwi nga shumiswa zwi nga thusa nga maanḓa, ngauri vha ḓovha vha tshi kona u ḓivha na zwori vha na zwimela zwingafhanani kana vha na mbeu nngafhani, vha vhuya vha kona u ḓivha uri vha na mbilu ngafhani vha ḓo kona u vha vha khou ḓivha na zwa uri zwiḽiwa zwine vha nga kona u zwibveledzwa ndi zwi ngafhanani zwi tshi khou bva kha mbeu dzine vha vha nadzo.